Avuxeni munghana wanga, ndza ha ku vula leswaku ndzi lava ku ambala nceka wa Vavhenda hi siku ra ndzhaka ndzi swi tiva leswaku u nga hlamala hi mhaka leyi kambe ndzi lava ku ku hlamusela swinene hikokwalaho ka yini xo sungula ku ambala swa ndhavuko wa van'wana a hi swa ku a hi swa ku vulavula swo biha hi ndhavuko wa vona kambe i swa ku kombisa xichavo ni ku va tsakela hi le Afrika-Dzonga hi ri tiko ra vundhawu naswona i swa nkoka leswaku hi tiva ni ku tsakela tindhavuko leti hi nga na tona ndzi swi tiva leswaku ndzi Mutsonga naswona ndzi tiyisa leswaku ndzi tiva leswaku wa wa vanhu va ndhavuko wa Matsonga.

Vavasati va nga ambala xibelani nceke yele sapatu na xisisi kambe vavanuna vona va nga ambala jasi ra milava khetla swisisi na sapatu.

Hi ndlela yo tala vantshwa va namuntlha va tekela ehansi dyondzo ya xintu leyi va yi kumaka emakaya ya vona na ku ambala ka vona leswi swi vangiwa hi mintlhontlho yo hlayanyana ku hlaseriwa hi manguva lamanene hi globalisation mintlhontlho ya vutomi mintlhontlho ya ntshikilelo mintlhontlho ya ku ambala ku hleka hi ndhavuko ku hleka hi xintu.

Ina ku dyondza hi tindhavuko ta vanhu van'wana swi endla leswaku u twisisa ku hambana ka vanhu ni ku va u va xixima Xitsonga i xa Mutsonga lexi vulavuriweke eAfrika-Dzonga ni le tikweni ra le kusuhi ra Mozambique vanhu va Xitsonga va na ndhavuko wa vona lowu fambisanaka ni matimu ya vona tindhavuko ni swi lwela swa vona.

Leswi swi nga ha tsakisa vana va ndhawu leyi swi vangiwa hi swilo swo swo hlayanyana swilo swin'wana swo hlamarisa leswi va nga hi va nga swi ambalaka hi swo fana na swa tindhavuko na swa manguva lawa hina hi nga vula leswaku swilo swa manguva lawa swa tsakisa kambe i swa nkoka ku vona leswaku vana va hlayisa tindhavuko ta vona swiambalo swa manguva lawa t-shirt na ti-jean swiambalo swa swa mitlangu swiambalo swa xiyimo.

Eku ehleketeni hi nkhuvuta wa n'wansati loyi a feriweke hi nuna ku tlhela a nghenela vukati hi fanele ku vona leswaku swilo swa manguva lawa swi cincile ku hambana ni manguva ya khale swilo swo tala na nkoka swi fanele ku tekeriwa enhlokweni ku fana ni xiyimo xa mianakanyo ya nsati swa ndhavuko ni swa ni swivangelo swa timali ku tlhela u nghena vukati swi nga va vutlhari hi swivangelo leswi ku kombisa rirhandzu ni ku tiyisela ku vuyisa timali ku va ni vanhu vo tala.

Ku tlhelala u nghenela vukati swi kombisa leswaku nsati u tiyisile leswaku a nga tsundzukiwi hi nuna loyi a feriweke leswi swi vanga ku tiyisa leswaku u ta hlayisa vukati bya yena.

Ina a ndzi ta pfumela loko munghana a ri a ri hava vatswari ku ri mina ndzi kombela mhana mina ku va a famba na yena ku ya vhaka n'wana wa maxaka swi nga va xikombelo xa rirhandzu na ntwelavusiwana ku kombela mhana mina leswaku a ya na munghana wa mina swi nga va mpfuno lowu lavekaka ngopfungopfu loko munghana wa mina a nga si va na .

I ku ya hi ndhavuko wa Matsonga mavito ya swivongo ma na nkoka lowukulu naswona ya fambelana swinene ni matimu ya muti ku tyiisisa maxaka ni ku tiyisisa vumunhu a hi vito nkulu ra ntsena kambe ri khoma matimu yo enta ya rixaka ku hlamusela matimu ya muti ku tiyisa ka vuxaka bya rixaka.

Mavito ya xivongo i vito nkulu ra rhengu kumbe muti lowu munhu a humaka eka wona naswona ma tlhe ma ma landzelela eka xikamuti xa le kusuhi ni na timali eka tindhavuko ta Afrika mavito lawa ya bohiwa ni matimu yo enta va munhu ni vuxaka bya rixaka swi swi tirha tanihi xikombiso xa xichavo ku hambana ni vito ra xivongo leri tirhisiwaka hi mfumo mavito ya xivongo i swiphemu swa matimu swa rhengu kumbe muti xi khoma matimu yo enta ya rixaka.